Ezemidlalo ziluncedo kakhulu eluntwini ekuphuhliswe izakhono zobunkokheli zolutsha ngokuba xa kudlalwa ibhola okanye kusemidlalweni, zikhona iimfundiso ezifundiswayo ezithi zakhe ulutsha for ikusasa lazo.

Ukudlala imidlalo kunolunceda ulutsha lamkele abantu abaneemvelaphi ezahlukileyo ngokuba bathi xa bedlala imidlalo bahambe kwiindawo ngeendawo badibane nabantu ngabantu. Loo nto ibenza babamamkele abantu bezinye iintlanga ezohlukileyo okanye iimvelaphi.

Imidlalo yakwi-intanethi ilungozi kakhulu. Ungayiqala kancinci ngoku njengomdlalo kodwa xa sele uyiqhelile, awusakwazi ukuphila ngaphandle kwayo. Loo nto leyo ingakubeka emngciphekweni ngokuba uzoqala kancinci, uqale ngeemali zakho ezincinci uthengise izinto ezilapha endlini kwaye ke ngoku uzifake nasematyaleni koomatshonisa. Loo nto leyo ibeka ubomi bakho nobomi babantu abasondele kuwe engciphekweni.

Laa mdlalo esabethwa kuwo esikolweni wandifundisa ukuba apha emhlabeni awuhlali uyifumana yonke into oyifunayo, ngamanye amaxesha uyawina ngamanye amaxesha uyabethwa. Loo nto leyo iyenzeka apha ebomini, ayonto imbi futhi.

Oyena mdlali endimthandayo weqakamba nguDale. Into endenza uba ndimthande ngumgca wakhe okhawulezileyo kunye ne-swing yakhe ebukhali. Ngomnye wababhalisi ii-wickets ezinintsi ehlabathini kwiTen Cricket.

Oyena mdlali obalaseleyo kumaqela amadoda adlala umbhoxo nguSiya Kolisi. Ngoyena mdlali obalaseleyo kuba uyakwazi ukudlala umbhoxo kwaye uphuma eSouth Africa, e-Eastern Cape.

Ndingaqala kancinci ngokuthi ndifake izithombe zam zemini yam ukuba ibinjani, ndifote izinto endizenzayo ngemini ukuze ndijonge ukuba abalandeli bayithatha njani loo nto.

Esi sakhono sihlakulelwa ngokuba emidlalweni udlala nabantu kwaye uthetha nabantu, loo nto ikufundisa ukubona umntu kwaye ukuhlonipha abantu.

Ewe, ndicinga ukuba ii-influencers zinempembelelo entle kulutsha ngokuba okokuqala ulutsha luyabona ukuba uyakwazi uyenza imali kwicandelo zonxibelelwano. Okwesibini, ii-influencers ziyafundisa ziyafundisa ngobomi buphelele. Okwesithathu, ziyasibonisa ukuba noba usuka phi na uyakwazi ukutshintsha ubomi bakho ngale ndlela ufuna bube yiyo.

IMzantsi Afrika ibikhe yabamba imidlalo yehlabathi ngonyaka ka-twenty ten, indebe yebhola yehlabathi, ngonyaka ka-nineteen ninety-five, indebe yehlabathi yerabhi.

Oyena mdlali ophume izandla kumdlalo wamadoda yeqakamba nguDale. Into endenza ukuba ndivakalelwe ngulo mdlali yindlela abaleka ngayo kwaye yindlela awayendidifenda ngayo.

Ichaphazela ngokuthi abantu abaselula bayathanda ukuziphatha ngokwasezividweni okanye ngokwesemidlalo nasezividweni. Bayathanda uthatha laa nto yenzeka phayana bayenze ebomini babo.